Nna nka ba eletsa hore batswadi, ba dule ba le haufinyana le bana nakong eo ba etsang mosebetsi wa sekolo hore ba kgone ho hlokomela hore bana ba na sa mannete phone tsena tsa bona tse ba bapalang di-game mehaleng ena ya bona, hore na ba etsa ntho tsa sekolo pele ba ka bapala mehaleng ena ya bona di-game. Hobane le jwale di-game tsona di sitisa bana haholo ba bangata hore ba kgone ho atleha nthong tsa bona tsa sekolo, jwale nka fa ba batswadi ntlha ena ya hore, ba dule ba nkile phone tse nakong eo bana ba etsang mosebetsi wa sekolo, ke ka hoo ba ka kgonang hore ba thibele bana bana hore ba tlohele ho tlwaela ho bapala di-game mehaleng ya bona.

Kea o kopa hle ke tla etsa mosebetsi wa sekolo kaofela ke o qete, ha ke tlo dula ke bapala di-game mehlena le mehlenana ke tla dula ke le nthong tsa ka tsa sekolo, ha ke qeta ke tla ke tlo kopa o nkadime phone mohala wa ka hore ke kgone ho bapala di-game, mara ha ke no bapala di-game mehlena le mehlena ke tla dula ke le nthong tsa ka tsa sekolo. Ke a o tshepisa mme wa ka, ha ona mohlang ke tla hlola ke bapala di-game haholo, ke sa etse ntho tsa sekolo hobane kea tseba sekolo se bohlokwa haholo ho feta le di-game, ebile ke batla ho atleha nthong tsa ka tsa sekolo ho feta ha ke bapala di-game.

Ntho e monate ka game tsena, nna ha ke na yona mara ke tseba ya mokgotsi wa ka PS. Game tsena di monate di etsa hore ho be monate, ebile di ba monate ko re di a re kopanya bakgotsi kaofela re bapale mmoho ho be monate and then di hlahisa le hantle ho rona mona, di hlahisa le hantle le technology ya teng e bayibayi e phahame, kore o bapala game hantle ekare o etsahala ntho tsa samannete mo di-game-ing tseo. Ke ka hoo ke bonang nna game tsena di le monate haholo le hore di rateha haholo le hore di bile di tlile le ka mahlale a mang hape ho feta game tsane tsa pele, diPS five le di-X-box tsona di tlile ka mahlale a mang, ana ana ana a e sale.

Nna nka fa batho nka eletsa batjha ba sa tsebeng ka dipapadi tsenana tsa mehaleng ke hore, dipapadi tse tse etsahalang mohaleng, ke dipapadi mareng di senya phone and then tse ding tsa tsona ha se dipapadi tse lo reng di tlamehile di bapalwe founung ke dipapadi tse lo reng di tlamehile di hlahe bo TV-ng, o di bapale di hlahile o kgone ho bapala hantle. Ke ka hoo ke reng dipapadi tsena di senya phone and then ha o bapale le ha monate hobane nengneng di etsa le hore phone e ska sebetsa hantle, ke ka hoo di sa kgothatseng haholo mahae. Ke nahana ke lona lebaka le etsang hore di ska hlola di kgothatswa haholo hobane, tsona le jwale di senya phone haholo e seng hanyane, phone o tlo fumana e sa hlola e sebetsa hantle ka baka la di-game tsena.

Ke kile ka bapala game founung yona ena ya ka, ke a fumana hore phone ya ka e sa le ke bapala dihgame founung ya ka, phone ya ka ha e sa sebetsa hantle ebile ha e sa kgona le hore e etse dintho tsa ka di tsamaye ka pele hobane, game tsena tse dulang di le teng founung ya ka di dula dijemisa phone ya ka. Phone ya ka hae kgone ho sebetsa hantle le batho nengneng ha ke kgone ho ba fumana le beteri ya phone ya ka ha e sebetse hantle, leshala la phone ha le sebetse hantle ka hore phone ya ka ha ke bapala di-game e dula e tjhesa ka morao. Ke ka hoo nna game ke sa kgothaletsang hore batho ba bangata ba ka bapala game ka phone hobane, game founung ha ke nahane founung tlamehile o be ne le di-game hobane phone ho etsetswa hore ho bapala di-game. Ke ka moo nna ke nahanang ka teng.

Ke rata game ena ya Miss Pac Man ke mo le moo o fumanang hore o ja mabone ao a moo wa potoloha o ja mabone ao, ebile ho na le mabone a mang hape a maholo ao hao wa ja, ke ka moo mo eleng hore ho na le dipopo tse dulang di o setse morao tsona ha di tjhentjha color di ba ka colour e ngwe e fetohang e lo reng e a tjhentjha. Ke moo mo eleng hore o tlamehile o di je Miss Pac Man ke mo le mo e lo reng yena popo enana e ntse e ja mabone ana nang le lebone lena le leholo le etsang hore popo tse le di tjhentjhe tse setseng morao, hore o kgone ho di ja. Hape di nka nakonyana hape ha se qetile, hape di a kgutlela ho tsona hantle hape di hantle di lelekisana le wena, game ena ya Miss Pac Man e bapalwa jwalo. O tsamaya di-stage ka di-stage jwalo jwalo hore o qete hantle.

Abuti wa ka, nna kea tseba game e jwang. Game e batla nako mara ha e batle hore o be ne le lerato la yona tlolo hobane, ho na le ntho tse ding tse o sa tlo kgonang ho di etsa ka baka la game enanana ya ea-sports hobane tsona e hlile di monate, di-game tsenana tsa bolo bo eng kaofela, di monate tsona ebile ha di batle motho hore a tlohe. Mare ha di bapalwe ho fitlhella jwale motho a sa itebala, o tlamehile o bapale ka nako o tsebe hore nako e itseng ha o sa bapala wa phomola, ebile o etsa ntho e ngwe hape. Game ke ntho ya nakonyana ha motho a ikgutsitse ebile a phomotsa mmele a batla ho sena ntho ae etsang e bohlokwa. Game ha ya tlameha ho wa bohlokwa bophelong ba motho hobane, game ke game ke ho ithabisa fela ho fetuwa hape bophelo bo tswela pele o ba hantle, e seng jwale ha o sa etsa niks, o se o dula o le game-ing, aa ha wa tlameha ho etsa jwalo ha o le motho wa game.